Okungangida kakhulu ukuthi iyiphi i-medical aid okumele ngiyithathe nanokuthi imaphi ama-benefits okumele ngiwabhekelele uma ngithatha i-medical aid. Kodwa-ke ukuze ngikwazi ukuxazulula inkinga yami, ngingabheka kwi-inthanethi ukuthi ikuphi okumele ngikwenze.

Umehluko omkhulu phakathi kwalezi nkampani ezimbili wukuthi, iPhila Futhi iletha usizo olunqamula ngokushesha, lusebenza njengomthombo ophuthumayo kanye nokunakekela njalo. Kanti i-Amandla Ethu igxile ekwakhiweni kwamandla, igxile ekufundeni, ekuzimeleni nasekuhlanganiseleni njengomphakathi.

Umshwalense wokuphila ungaba nama-emotinal benefits amaningi, okubalwa ekutheni uyakhululeka ukuthi umndeni wakho awuzukuxakeka uma sowushonile kanti futhi nezingane zakho azizukuhlupheka nxa sewushonile. Okunye futhi esingakubeka ukuthi uyakhona ukonga ezindlekweni ezingabhekana nokushona kwakho ezingafana nokuthi uzongcwatshwa kanjani, nanokuthi izingane zakho okanye amalungu omndeni wakho azosale aphile kanjani.

Ungakhona ukuthenga i-airtime okanye umoya nge-akhawunti yakho yasebhenge usebenzisa umakhalekhukhwini wakho. Uma une-cellphone banking, okanye i-banking app yebhenki yakho, ungakhona ukungena kuyona uthenge i-airtime oyidingayo.

Kubalulekile ukuqonda nokuthi ufunde umbhalo omfushane womshwalense wakho, ikakhulukazi ngezikhathi zokulinda, ngoba lokho kukusiza ukuthi wazi ukuthi uzolinda isikhathi esingakanani ukuze imali yakho iphume. Futhi kusiza nokuthi wazi ngemigomo nemibandela ehambisana nomshwayelense wakho.

Kungangethusi lokhu, kodwa ngingakuqonda ukuthi kungani bekwenza.

Izinzuzo ezingaba khona ezokuthi abantu bangathola ukufundiseka ukuze bathathe izinqumo abanolwazi ngazo. Kodwa okubi ngalokhu ukuthi lama-broker angosomabhizinisi ngakho afuna ukuthi abantu bajoyine. Ngakho kungenzeka ukuthi abathembisa izithembiso angeke bazigcine.

Abahlinzeki bemshwalense babeka isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo ukuze bakhuthaze abantu ukuthi babhalise kusenesikhathi, nokugwema ukuthi abantu babhalise lapho sebegula kakhulu.

Yebo, ngake ngasifuna, yingoba umsebenzi wami wawusuphelile.

Ngokwami ukubona, sekulula kakhulu ukuvula i-akhawunti yasebhange esikhathini samanje, ngoba ungakwenza ngomakhalekhukhwini usebenzisa ithekhinoloji. Ngokwami ukubona amabhange enza okuningi ukuthi abantu abasha bakwazi ukuvula ama-akhawunti njengama-account fees, aphansi kanye nokuthi i-akhawunti usuyakhona ukuyivula ungakaze ulibeke ebhange.

Isikhathi sokulinda somshwayelense sisiza ukuvikela inkampani yomshwayelense lokhu esikubiza nge-risk management. Siphinde sisize ukuthi ama-premiums okanye imali abayikhokha ngenyanga ibe phansi. Kuphinde futhi kulekelele ekuthenini kukhuthaze amakhasimende ukuthi awubhalisele ngesikhathi umshwalense, kodwa-ke lokhu kungaba nomthelela omubi ngoba kungaholela ekuthenini amakhasimende angagculiseki kahle uma angenalo ulwazi olwanele.

Isikweletu sokufunda singakusiza ekuthenini ukwazi ukufunda enyuvesi uma ungenayo imali eyanele yokufunda. Lokhu kungakusiza ukuthi ukwazi ukufinyelela emaphasheni akho ngisho ungenayo imali. Kodwa-ke ubungozi bakhona ukuthi kumele uphinde uyikhokhe le mali.

Isipiliyoni sokusebenzisa i-inthanethi nginaso, kanti futhi anginayo inkinga kwezobuchwepheshe, uma iwebhusayithi iphahlazeka ngixhumana ne-administrator ngibuze ukuthi ingabe ikhona yini inkinga.

Izinto ezingikhuthaza kakhulu ukuthi njengoba sengizothatha umhlalaphansi ngiyadinga ukuthi ngiyinakekele impilo yami. Kanti izinto eziza kuqala kimi ukuphepha nokuphila kwami.

Imali ayiphephile uma ibekwa phansi kimatilasi ngoba izigebengu zingangena ziyithathe. Kanti futhi uma isebhange angayifaki kwi-saving account ithole i-interest.

Ngicabanga ukuthi kuyisu elihle lokhu okwenziwa amabhange ngoba kulekelela amakhasimende ukuthi angagcini esengene ezikweletini angeke akhone ukuzikhokha noma azozikhokha kanzima.

Ngicabanga ukuthi lolu sizo kufanele lutholwe yiwo wonke umuntu ngoba sonke kumele sifunde ukusebenzisa imali ngendlela efanele, akukhathalelekile ukuthi ngabe uhola noma unemali engakanani.